Iye, ukudlala kuyamsiza umuntu onomraro wokuphelelwa buthongo. Ngombana ingqondo le mako adlala kufana nokuthi iyazilolonga. Kuthi masekumele aye yokulala kubelula bonyana ubuthongo bufike ngombana umzimba sewufuna ukuphumula.

Ngimi nawe sobabili. Mina nabomakhelwane. Mina nabangani kumele soke sikhuthaza bonyana siyokusekela inarha yekhethu.

Ngombana uthi mawudlala umdlalo, kube khona abantu abakukwakwazelako. Begodu kube khona imitlolelo onikelwa yona. Leyo mitlolo ngiyo eyenza ukuthi ujabule, uzethemba, uzibona bonyana nawe ungumuntu begodu imidlalo ikwenza bonyana ukhambe izindawo ezahlukahlukeneko. Uzibone bonyana nawe kukhulu ongakwenzela abantu futhi kukhulu ongazenzala khona.

Singakwenza lokho ngokuchasa imidlalo yoke ngokufanako. Kungabi khona umdlalo lo esiyakiwo soke, kodwana kube khona umdlalo esingayi kiwo namkha siqale bonyana umdlalo lo udlalwa ngibaphi abantu. Besana namkha bentazana, singaqali lokho. Sikhambe sichasa yonke imidlalo edlalwa ngibo abesana nemidlalo edlalwa bentazana. Siyichase ngokulingana.

Ngithombe ukusilandela ngisakhula.

Iye, ziwuletha khulu ituthuko ngombana kukhona nathi esikufundako kiwo. Esikghona ukuthi sizithuthukise ngawo.

Zizuza lutho likhulu ngombana kuba nendlela abazenzako zokobanyana bazenzele amabhizinisi wabo amancani. Begodu sifunda nokuthi sikghone ukwazi ezinye iintjhaba.

Ingisiza ngombana ngithi mangiqeda ukubukela umdlalo loyo ngikhambe ngiyengaphandle, ngiyokulungisela lento leyo ebebayidlala. Lokho kungisize ngombana kudingeka bonyana gijime. Umzimba ululeke ngombana masihlezi umzimba awululeki. Ingqondo ayiluleki. Yeke kungisiza bonyana ngizilule, amathambo abelula.

Umsebenzi wokudlala nabentwana bethu ngaphandle. Ukudlala nabo ibhola leenyawo namkha ibhola lezandla, ngombana soke sesihlala khulu ku-inthanethi namkha kubomabonwakude. Yeke ukudlala nabo kurhelebha thina begodu kubuye kurhelebhe nabo abentwana.

Isitjhaba sesibumbene kodwana isingakho ngokupheleleko. Abantu abamnyama bayaya kumakhakhulararhwe kodwana abamhlophe basesengakafiki khulu ebholweni, ebholweni erarhwako.

Ngitlhoga ibhola lezandla namapali wakhona.

Zingayisekela ngokuthi zikhuthaze abantwana bonyana badlale imidlalo, ukuveza amakghono wabo. Bangabaqindezeleli khulu bonyana batjheje iincwadi zabo. Ngokubasa ematatawini kulabazokukghona khona ukubabona bonyana ngumuphi ekghonako ngumuphi ongakghoniko. Ngombana abanye abaphiwanga ekudlaleni namkha ekufundeni kuphela.

Iye, kujwayelekile ngombana inengi nalo lisebenzisa wona ukuzilibazisa.

Mdlalo webhola elirarhwako. Mdlalo webhola lezandla. Nomdlalo wokugijima.

Umdlalo we-netball kwesami isikolo, mdlalo ovumeleke ukudlalwa bentazana kwaphela. Iminyaka ayikhethi bonyana ungangani, boke bayafundiswa ukudlala yona. Obunye ubulili abakarhabi ukubuvumela bonyana bangadlala lomdlalo lo we-netball. Umdlalo we-netball siwudlala nezinye iinkolo ezikhona eduzane nalesi sethu. Sisengakafiki emaphaliswaneni akude.